Munhu loyi a tlangaka swa mitlangu u hanya kahle hikuva miri wa yena wu tshama wu ri le ku wu ri le ku jimeni, naswona miri wa yena wu va na na matimba swinene hikuva u tshama a ri le ku tsutsumatsutsumeni. Naswona leswi swi endla swi endla leswaku masocha ya yena.

Vuyelo bya ikhonomi bya ku va mitlangu ya matiko ya Afrika-Dzonga, i ku va swi endla leswaku vanhu va tiveka. Naswona swilo leswi swi yisa mitlangu emahlweni hi ku va swi hungasa vanhu naswona swi endla leswaku vanhu va va.

Ina yi tekeriwa enhlokweni hikuva na yona i mitlangu leyi hungusaka vanhu, leyi endlaka ku ri vanhu va hungasa.

Makhombo yo tlanga mitlangu hi selufoni i ku va swi endla leswaku foni ya wena yi nga ha tirhi kahle yi yi fa battery.

Ina hikuva leswi swi ta endla leswaku vana va tshamela va tshama tibukwini ta vona va hlaya tibuku leswaku va ta.

Leswi swi endla leswaku vanhu van'wani va dyondza e ndhavuko wa van'wani vanhu hi ku va va va tivanana.

Ndzi nga titwa ndzi tsakile swinene hikuva ndzi ta va ndzi ndzi vona hi tiko hinkwaro leswaku ndzi tlangela e e e Springboks.

Na nhlohletelo hikuva yi endla leswaku vanhu va tivana va tivana na muxaka ya vona, va tlhela va tikuma va va ri vanghana, va vanhu va ri na vanghana va matiko va matikomambe. Leswi swi endla leswaku vanhu va rhandzanana laha emisaveni.

Mintlangu yo tirhisana, mitlangu yo ti andlala, ni mitlangu ya ntwanano.

Hi wihi mavonelo ya wena wa nkoka eka ntlangu lowu?

Va dyondza ku vulavula va tlhela va tshembana eka mitlangu leyi va yi endlaka.

Loko vanhu va hlanganile swin'we, va kota ku vonisana va tlhela va tirhisana. Leswi swi va endlaka va akana, va tlhela va tsaka swin'we, leswi swi va endlaka ku ri va tshamela kule na vugevenga. Hikuva se va endla xilo xin'we.

Murhi a wu ti hlakati. Xivuriso lexi xi vulavula leswaku a wu fanekelanga u tibumabuma eka leswi u swi endlaka.

Ndzi titwa ndzi tsakile hikuva ndza swi tiva leswaku u ta ndzi byela mahungu lawa ma tsakisaka swinene. Xitori lexi xi nga ndzi tsakisa loko ndzi garingetiwa i xa ku, xa n'wampfundla na n'wanghala. Loko n'wanghala a a ya eku hloteni a siya vana va yena na n'wampfundla, n'wampfundla a dya a vana va n'wanghala hi wun'we hi wun'we. N'wanghala ku kota loko se a ta swi tiva, a hlongola n'wampfundla a n'wi tsutsumisa. N'wampfundla a tsutsuma a ya a tsutsuma a fika a nghena ka nsele, kutani n'wanghala a ti tsemeta malevhu a ma faka etlhelo ka nsele. Kutani mpfula wu ma khukhula.

I mitlangu ya bolo. Hikuva vanhu vo tala va rhandza bolo, bolo i ntlangu lowu wu endlaka vanhu va hungasa, swi tsakisa.

Hi nkarhi wa mina wo wisa ndzi rhandza ku hlaya tibuku, leswi swi endla leswaku miehleketo ya mina yi olova. Leswaku ndzi kuma na vutivi eka tibuku.

Ina mitlangu ya pfuna ku sivela swa vugevenga hikuva yi endla vanhu leswaku va tshama va ri ku endleni ka xa n'wanchumu. Leswi swi endla leswaku va tshama va ri karhi va ri ekutlangeni.

Xana ekaya xiyimo xi njhani? Xana loko u tlanga bolo loko u navela ku ti vona u ri kwihi endzhaku ka ntlhanu wa malembe? .

Mintlangu i ya nkoka hikuva yi endla leswaku vanhu va tshama va tiyile naswona va hungasa eka swipotso leswi va ta va va ri karhi va le ku swi endleni. Leswi swi endla leswaku miri ya vona yi tiya, masocha ya vona ya miri ma lwa na switsongwatsongwana leswi nga ka swi ta va swi ri kona emirini wa vona.

Mintlangu yi endla leswaku vanhu va tshama va tsakelana, va rhandzana naswona va tlhela va tivanana.

Xipanu lexi ha xi rhandza naswona a xi seketela. Leswi swi nga humelela a swi vuli leswaku hi fanekele hi nga va seketeli, a hi va seketeleni ku va xi ta tshama xi hanya.

Mintlangu yi endla leswaku vanhu va nga tshami eswitarateni va dzaha mbangi, va tlhela va yiva. Swi endla leswaku va va hungasa hi bolo naswona, va tikuma va nga ri kona eswitarateni laha va nga ta tikuma va endla vugevenga.

Ndzi nga vulavula na vona ndzi va byela leswaku vugevenga byi a pfuni nchumu naswona, va fanekele ku nghenelela e swa mitlangu hikuva va nga tikuma va humelela eka mitlangu. Hikuva swi nge endleki va nga ri na tona titalenta to va va tlanga e swa mitlangu.

Ina hikuva leswi swi endla leswaku va tshama va tinyiketela eka mitlangu.

I ntlangu wa bolo hikuva va tsakisa swinene naswona, wu olovile ku wu twisisa.

Hi hina vantshwa hikuva hi fanekele ku byela vana lava kulaka, leswaku yi tshama yi ri kona.

A ku ta va dokodela Khumalo hikuva u tlangile bolo ya milenge eka xipano xa Keizer chiefs.

I YouTube, Facebook na chanele ya Super Sport, loko ntsena u ri na yona eselulafonini ya wena.

Ndzi nga tatisa ku xava data naswona ndzi xava e laptop leyi ndzi nga ta stream-a hi yona.

eSport yi suka yi va na mitlangu leyikulu ya ku fana na bolo ya milenge. Hikuva bolo ya milenge i i ntlangu lowu rhandzaka hi vanhu vo tala swinene.

Xo sungula ndzi nga ndzi nga ka ndzi nga ha ngheni ka inthanete ku ze ku fikela laha vanhu va nga ha ta va nga ha vulavuli hi mina kona ngopfu. Naswona ndzi nga ya eka munhu loyi a nga na inthanete, ndzi ta kota ku va hlamusela leswaku a ndzi dyohanga nchumu.

Va fanekele va thola vanhu lava nga ta va va nga ta va hlayisa. Va hlayisa leswaku emitirho ya vona kumbe mitlangu ya vona, yi famba hi ndlela ya kahle.

Ndzi nga wu hundzula hi ku va ndzi ndzi xavisa swilo swo karhi naswona, ndzi swi navetisa e ti eka inthanete.

Ndzi nga tiyisisa hi ku va ndzi tiyimisela naswona ndzi byela na lavan'wana vanhu lava nga ta va va ri le kusuhi na mina, leswaku ndzi swi kotile.

Tipulatifomo leti ti endlaka mali hi ntirho wo tsakisa i gambling naswona na social media, internet, Facebook, WhatsApp na TikTok.

U fanekele a chipisa swilo leswi a swi xavisaka hi mpimo wa le hansi.

Tindlela tin'wani to endla swilo hi mavoko, i ku endla pholichi leri ri basisaka etindlwini.

A nga ma kuma hi ku famba a byela vanhu, naswona a tlhela a khoma makhasimende ya yena hi ndlela ya kahle. Leswaku na vona va ta famba va byela na lavan'wana leswaku yena u endla magwinya yo nandziha swinene.

I TikTok na WhatsApp, na xikan'we na Facebook. Hi kona laha a nga ta kota ku dyondzisa vana kona.

Ti-website leti a nga ta xavisa ka tona i YouTube xinkan'we na Facebook na TikTok.

U fanekele a navetisa bindzu ra yena eka inthanete hikuva, vanhu vo tala masiku lawa va kumeka kona eka inthanete.

Va tirhisana hi ku va va holova, va endla ingari vo holova ku ve a vo holova, leswaku vaseketeri kumbe vaxavi na vona va ta tikuma va va ri karhi va xava swilo swa vona hi mphikizano lowu veke kona.

Swihangalasamahungu masiku lawa ku nga va selufon, i mavonakule, na xiyanimoya, na rhadiyo.

I ku va Afrika-Dzonga hinkwayo yi kota ku khomana, yi tiyimela yi tlhela yi seketelana, leswaku swilo swa vona swi ta famba kahle.

A swi. Hi ku vona ka mina a swi khumbi ndhawu hikuva, loko vanhu vo tala laha misaveni va endzela Afrika-Dzonga swi endla leswaku van'wamabindzu na vona va kota ku endla mali yo tala.

Vana kumbe vantshwa va na nhlohlotelo wo tlanga bolo ya milenge hikuva bolo ya milenge hi yona ntlangu lowu tsakisaka ngopfu eka vanhu masiku lawa bolo ya milenge yi ti nyiketelile matimba ku va yi kurisiwa naswona ya rhandziwa.

Caster Semenya a tirha hi ku tiyimisela naswona ndzi vona onge nge i na talente leyikulu swinene leyi nga ta n'wi leyi n'wi humeleliseke.

Vanghana va mina ndzi nga va byela leswaku hi fanekele hi endzela ntanga wa swiharhi eKruger National Park hi famba hi vona swiharhi hi tlhela hi tiphina swinene.

I ku va hi hlangana hi timhaka to anakanya hi tlhela hi hi dyondzisana hi ta vutomi naswona hi tlhela hi tivisana.

Ntlangu wo yimbelela tinghoma ntlangu wo yimbelela tinghoma wa tsakisa swinene hikuva u yimbelela ndhavuko wa ka hina kumbe wa ka vona.

Swiendlakalo swo ti tsakisa a ndzi ta endla leswaku ku va na ntlangu wa bolo ku tlhela ku ciniwa ku tlhela ku yimbeleliwa naswona hi tlhela hi dya na nyama.

Swi endla leswaku u tshama u tsakile u rivala na hi tinkingha leti u nga na tona hikuva u ta va se u tsakile.

Ndzi tsakela mintirho ya ntlawa hikuva loko hi tirha hi ri ntlawa ku va na ku tshovela loku tsakisa swinene.

Va hlangana no no va va tekeliwa mali hi vanhu vo kota ku tekela munhu mali ya yena kumbe va tikeriwa hi ku va va endliwa nsele wo va va tekela swilo swa vona va nga pfumelelananga.

E-e hikuva swi nga endleka va n'wi onha miehleketo naswona kumbe ku ri vanhu lavo yivana kutani va n'wi yiva.

Ku va a tirhisa inthanete hi ndlela ya kahle ni ku va a a tirhisa hi nkarhi ku va na nkarhi lowu a tirhisaka na lowu nga tirhiseki.

Hikuva swi ta n'wi rivata exikolweni naswona swi ta n'wi dlaya miehleketo ya yena a tsandzeka ku tirhisa miehleketo a tirhisa e selufoni.

A ya ha ri kona hikuva masiku lawa vanhu va kumeka eka inthanete laha va endlaka kona ku va va kuma mahungu yo karhi.

Hikuva vanhu se va yingisela tinghoma ta xilungu ngopfu a va ha ri na mhaka ni laha va taka hi kona.

Vana va fanekele va tlanga bolo ya milenge na rugby.

Ina vana va vumba vunghana loko va ri eku tlangeni ka bolo ya milenge hikuva leswi swi va endla leswaku va hungasa.